Ke mafelo a le mantsi a e le gore a teng a neelanang ka ditirelo tsa go tlhokomela bagodi. E le nngwe e ke e itseng Compassionate Senior Care e e le gore e itakantse kwa toropong ya Pretoria mo go tlhokomelwang teng bagodi ba neelana ka ditirelo tsa bone tsa go tlhokomela bagodi, ka go ba neela dijo, ka go ba tlhokomela, go ba neela meriane ya bone le go netefatsa gore ba tlhwekile ebile ba nna ntse ba le phepa mo mmeleng. Gape-gape ba ba neela le metshameko kgotsa go buisa ga dibuka, jalo le jalo. Dituelo tsa bona di ka nna madi a kana ka eight thousand rand ka kgwedi.

Ke akanya gore go agwa ga dipetlele go tla nna botoka gore bagodi ba kgone go fitlha ebile ba fitlhelele dipetlele gonne gongwe o ka fitlhela magaeng dipetlele kapa bookelo bo leng lefelo le le telele le e leng gore bagodi ga ba kgone go tsamaya ba fitlha mo mafelong ao. Go tla nna botlhokwa gore mmuso o age dipetlele kapa maokelo a mannye a e leng gore a na le bathusi ba maemo a kwa godimo go ka thusa bagodi bano.

Batho ba ba nang le bogole ba ka nna ba lebana le dikgwetlho di le dintsi mo botshelong tota-tota mo maikutlong a bona, e fela gore re kgone go ba thusa re ka leba thata gore dikgwetlho tse ba kopanang le tsona mo botshelong ke eng. Sa mathomo o tshwanetse go ba tlhaloganya, sa bobedi o tshwanetse go se ba felele pelo, sa boraro o tshwanetse go ikutlwa ga o bua le bone gore puo e o e dirisang ga o bua le bone ke puo e le gore ba e tlhaloganya go tsweletsa pele mo maikutlong o ka netefatsa gore fa ba na le maikutlo a go utlwa botlhoko netefatsa gore wa ba theka ebile o a ba bontsha gore o na le go rata ebile o na le go ba tshegetsa mo seo ba ikutlwang ba gatelegile ka sone.

Ke akanya gore ditirelo tsa tshoganyetso gore di goroge go le thari kapa ka bonako go na le mabaka a le mantsi a e le gore a rotloetsa selo seo gore se diragale. Gantsi ga o fitlhela ditirelo tsa tshoganyetso di goroga go le thari o ka fitlhela gore badiri le ba ditirelo tsa tshoganyetso ba goga maoto, gonne gantsi o kry-a e le mantsiboa kapa e le bosigo kapa e le matsba ba iphitlhela ba gogile maoto ebile ba iketlile ka ntlha ya gore ba akanya gore ga gona dikotsi tse di ka tsayang karolo mo matsheng. Gantsi ga o fitlhela gore ba goroga ka bonako ka o ka fitlhela gore nako e ka ba e le mo motshegareng kapa mo mesong gonne moo ke mo e leng gore ba na le bonnete gore dikotsi di le dintsi di tsaya karolo ke se ke akanyang gore se rotloetsa gore badiredi ba ditirelo tsa tshoganyetso ba goroge go le thari kapa ba goroge ka bonako.

Ke akanya gore tlhaelo ya baoki ga mmogo le bathusi baoki ke yone e dirang gore go nne le kgoreletso ya dikalafi ke ka moo o bona molwetsi a netefatsa gore o goroga phakela ko bookelong. Go na le gore batlhokomedi kapa baoki ga se ba bantsi go lebile mo dipetleleng ga mmogo le mo bookelong bo bonnyane di-clinic.

Bolwetsi bo ke bolwetsi bo bo fetelang ka bonako ebile bo fetela jang kapa jang e fela bo fetela tota ka go ka tlhomana ga mmogo le go tsaya mathe go kgomantsha jalo. Bo tshwana le bolwetsi ba mokgotlhwane ka tsela e e leng gore bo fetela ka o ne re ka itshireletsa ka go apara di-face mask le ka go tlhapa diatla tsa rena ga mmogo le go di itlotsa ka sanitizer.

Ke akanya gore batho ba ba nang le bogole ba santsene ba le ka tlase ga kgatelelo ebile ba kopana le dikgwetlho tse e le gore di kgethegile ebile di simolola le go ka oketsega mo boitekanelong ba bona. Ga gona gore ba ka fitlhela sengwe le sengwe se ba se batlang mo boitekanelong ntle le go thulana le dikgwetlho jaaka go tlhokega ga di-wheelchair mo e leng gore bagolo ba le bantsi ba tlhoka di-wheelchair tse e le gore ko bookelong di a rekisiwa. Mmuso o tshwanetse gore o neele batho ba e le gore ba nang le bogole ba ba neele di-wheelchair kapa sengwe le sengwe se e leng gore ba se tlhoka go ya ka bogole ba bone.

Ke akanya gore mafelo a maotlhe a e le gore a mo mabenkeleng, a mo ditirelong tsa puso, dikolong, jalo le jalo, a tshwanetse go netefatsa gore a na le mantlwana a boithusetso a e le gore a kgona go thusa batho ba ba nang le bogole gonne se se thusa seriti sa bone gonne o ka fitlhela gore motho yo e leng gore o na le bogole a ka kgona go ithusa ntle le go botsa motho yo o le monnye mo ena kapa motho a iphitlhela e le motho a nang le bogole e le motho wa monna a ka se kope motho wa mosadi gore a mo thuse gore a ye ntlong ya boithusetso fa mantlwana a bogole a le teng mo mafelong a ke buileng ka one.

Balwetsi ba thulana le dikgwetlho di le dintsi kgwedi ka kgwedi fa ba ya kwa tleliniking go ya go tsaya melemo ya bone ebile ga gona gore kgwedi e ka baya fela tliliniki e sa tlhoka go ka bua ka kgang ya gore melemo e fedile, jaanong balwetse ba tla dira jang fa gontse jaana? Gantsi ditleliniki di akanya gore di tshwanetse go bolelela balwetse gore ba ye ko mafelong a di poraefete gore ba kgone go fitlhela melemo ya bona jaanong o ka fitlhela gore balwetse ga bana madi a go ka reka melemo eo ba tla tshwanela ke gore ba kwalele lefapha gore ba kgone gore ba fitlhele melemo ya bona go tsweletsa pele balwetsi ba ka a tlaleletsa ka go ikwadisa gore melemo e tlisiwe ebile e dirisiwe kwa malapeng a bone gonne ba tsaya dikgato le maeto a maleele gore ba tle kwa ditleliniking go fitlhela melemo ya bone.

Mo tikologong ya me go na le lefelo la thusedi ya bagolo, lefelo le le neela bagolo ka dijo le ba neela gape ka go ikatisa gore boitekanelo ba bona bo nne ntse bo itekanetse.

Go boima thata gore motho a fitlhele ditlamelo tsa pholo mo ke nnang teng gonne o fitlhela gore mebila e senyegile ebile ditirelo tsa potlako di tsaya le nako gore di be di fitlhe mo mafelong a re nnang mo go one.

Go na le mefuta e le mentsi thata e le gore e tlwaelegile thata ya tsa dikalafi e e dirisiwang. O fitlhela jalo gore rekisiwa meriane e e le gore e beile fela jalo e ka fodisa malwetsi a dipelo, malwetsi a kankere go se jalo. Nme se se ka netefatsa gore se ba se bolelela ko lame le ko godimo go tshwana le go report-a dilo tse di ntseng jaana ko di National Health kapa World Health Organization.

Fa go na le molelo sa ntlha se o tshwanetseng go se dira ke go netefatsa gore ga gona batho ba bangwe ba ba leng mo ntlung eo. Ga e le gore o na le kakanyo ya gore go na le batho ba bangwe ba ba leng mo ntlung eo o tshwanetse go goeletsa go ba bolelela gore go na le molelo ke selo sa ntlha se o tshwanetseng go se dira. Sa bobedi o tshwanetse ke go netefatsa gore ga o a tshwanela gore o be o hema mowa o tswang mo go jaanong o tla tshwanela ke gore o khurumetse dinko tsa gago. Sa boraro o tla tshwanela ke gore o netefatse gore o tsaya mmele wa gago o beya kwa tlase o sa tshwanela gore o ise ko godimo gonne ko godimo go tla bo go tletse mollo o ko fatshe go tlabo go sena mollo o le montsi thata.

Melemo mengwe le mengwe e na le ditlamorago tsa teng. Jaanong fa batho ba dirisa melemo ya maitirelo ba iphitlhela le bone ba fitlhela ditlamorago tse ba ne ba sa di letang. Jaanong ga go ntse jaana kakanyo ya me gore goreng batho ba dira melemo e seng yone ke ka ntlha ya gore batho ba bone go le botoka gore ba dire melemo ya boleng ba madi a leng ko tlase gore le bone ba kgone go iphedisa ka madi ao ba itse gore batho ba batla dilo tsa boleng bo boleng kwa tlase ba tla tla ka bontsi ka matshwititshwiti ba batla go reka melemo eo, se o ka se bua jaaka tsela ya go batla kgwebo.